I-inshorensi yobomi yi-inshorensi eye ithathwe ngabantu abanabantwana okanye abanezalamane xa besebenza. Le inshorensi iye incedise abantu okanye abantwana abo besalamane eso siyithathe leyo i-inshorensi yobomi ukuba baphile impilo ebhetele okanye bakwazi ukuqhubeka nezifundo abantwana zam nokuba umntu lowo ebethathe i-inshorensi yobomi engasekho. Le inshorensi yenza impilo ibe bhetele for abantu abashiyeke ngasemva okanye wena mntu obuyithathile le inshorensi bebengxamla okanye bexhomekeke kuwe ngexesha ubusaphila.

Mhlobo wam ukuthatha imali ezalayo koomatshonisa ayilocebo elihle elo kuba oomatshonisa imali yabo bayixhoma kakhulu inzala yabo. Ngoko ke loo nto yenza ukuba izavenge oyobhatala ngazo zibe nkulu kude ithetha loo nto kuba imeko okuyo iya iba nzulu kakhulu, uye uma sokufanele ubhatale ungakwazi nophefumla. Ngoko ke ndikucebisa ukuba wehlise izinga ophila kulo okanye uthethe ngaphakathi kubantu ebantwini abazalisa ngemali ngendlela usemthethweni, ibe ngabo abakuncedayo.

Kweli lixa esikulo ukuvula iakhawunti yebhanka kwi-intanethi kulula kunokutya ngobuqu. mawuzenzela ngokwakho uye ulandele imiyalelo leyo ibhanka eyifakileyo kwi-intanethi uzenzele. Awufoli awukhuphi mali yokukhwela ukuze ufike ebhankini kwaye awuxelelwa ukuba kukhona iimpepha ongazange nazo xa sowufike ebhankini. Ngoko ke ukuvula iakhawunti kwi-intanethi kufikeleleka lula ukwenza izinto zibe lula kakhulu.

Ayikho into ewenza ube buhlungu kakhulu njengaleyo yokuginyelwa ikhadi yi-ATM kuba into eyenzayo izokwenza ukuba zonke izinto ubuzicwangcisile zijike zonke kuba uzobe ungayifumananga imali kwi-ATM. Ngoko ke kuyofuneka futhi ufowunele ibhanka leyo uyazise ngekhadi lakho liginyiwe yi-ATM ukuze bakwazi ukulivala. Uphinde ungene ebhankini wenze ikhadi elitsha. Ngoko loo nto yinto echitha ixesha elininzi and futhi idakumbisa nentliziyo.

I-inshorensi yexeshana yi-inshorensi ekhona kakhulu kubantu ababhabha nge-eropleyini bavakashele amanye amazwe ikhusela imithwalo yabo ngelo xesha lohambo. Ukuze nayiphi babo na ingozi eyenzekileyo okanye impazamo eyenzekileyo kwalahleka umthwalo i-inshorensi yexeshana ibhatale. Okanye umntu xa efuduka elayishe elayishe kwiinqwelo zokufuduka iimpahla zabo ikhona i-inshorensi yexeshana ukukhusela iimpahla ezo kwingozi okanye okwenzakaleyo. Zithi uma zenzekile uyakwazi ukukleyima kwi-inshorensi leyo yexeshana ihlawule iimpahla zakho ezo ezenzakeleyo.

Abantu ababini kwisitokfela bayinkcitha xesha. iIstokfela siye sifune abantu abaliqela ukuze badibanise yonke loo nto abavumelene ngayo bayibeke. Xa bebaninzi iye yenze umgalelo lowo wabo ube mkhulu. Ukuba yimali eza kuvalelwa ebhanka iye inzala yayo ibonakale inkulu. Futhi ke kuthi xa ke kufika ixesha lokwaba inzala le ibe seyikhulile iyinzala ebonakalayo. Xa bathi mabesaba wonke umntu afumane isabelo esincumisayo okanye esanelisayo.